Amakhambi esintu asebenza kakhulu ekuzihlanzeni umzimba, ukuze phela umzimba uhlezi ulula njalo, koda-ke amakhambi esintu awafuneki phela ukuthi uwasebenzise uma kuwukuthi udla imithi nje noma amaphilisi awomahlala khona or noma izimo njengongculazi, kanye nomaphilisi ofuba noma amaphilisi kashukela, ngoba lokho kuyaphazamisa phela ngaphakathi. Kugcine sekuba-ke nesimo la khona amaphilisi engakwazi ukusebenza ngendlela.

Imiphakathi ingabakhuthaza abesilisa ekuthenini balekelele ekuvimbeni inzalo eningi noma engenasidingo. Ingabakhuthaza ngokuthi bahlanganiswe ndawonye, bese bechazelwa phela ngesimo zimo zomnotho okuyizona ezibaluleke kakhulu kumuntu, ngamunye, ukuze phela aqonde ukuthi ukuzalisa kwakhe, kungabi phela isisindo nasesimeni sempilo sabantwana. Abesilisa bangafundiswa phela nangey'ndlela zokuy'vikela ukuze bakhone ukuthi bakwazi ukuthi bay'vikele bangakhandi inzalo engenasidingo.

Imiphakathi ingabaseka phela abakhetha ukugugela emakhaya ngokubanikeza uthando olufanele. Nokubasebenzisa ekuthenini babe yigcinamlando zasemakhaya, ngoba bakuthanda kakhulu lokho ukuthi baxoxe izinto zakudala kanjalo nezokugcina kwamasiko. Uma bey'bona benendima okumele bayidlale emphakathini, bayohlezi bekubona kufanele ukuthi babe kanye nomphakathi, kanti uma bengasetshenziswa ndawo, bazokubona befana njengomthwalo phezu kwabantu abababhekile noma ababagadile.

Izikole zingabafundisa kakhulu abantwana ukuthi bakubheke ukuthi bangagcini sebenengcindezi kanjalo ne-enzayathi, ngokuthi babe bakukhathalele ukuxoxa nabanye abantu. Bakukhathalele futhi nokuzinakekela kwanabo, ngokuthi bangazifaki engcindezini engenasidingo, nokuthi phela bafundiswe abantwana ukuthi abakwenzayo kudala ingcindezi kubo bona uqobo lwabo. Kanjalo futhi bajwayele nezimo zokuy'nakekela bona uqobo lwabo.

Njengomholi obhekelele ubhubhane emazweni onke, kungakubhekelela ukuthi imaphi amazwe anamandla noma anamakhambi angcono noma imishanguzo ekahle ekwazi ukuthi asize amanye amazwe ekuthenini akwazi alekelelane ngemishanguzo. Kanjalo namaphi amazwe adinga usizo okungamele kukhandwe isikhwama sey'mali zokuthi lawo mazwe nawo axhaseke akwazi ukusizakala ukuze bangasali ngxenye kule simo sobhubhane.

Mndeni, siyazi u-anti uNozinto ukuthi akekho omubhekayo, ngoba engekho omubhekayo ngiyacela emndenini ukuthi sisonke sizame phela ukuthi uma kukhona kuphela inyanga, sizame ukuhlanganisa imali, sazi ukuthi u-anti khona phela akudlayo. Ngiyazi-ke khona abahola ngokuphela kwenyanga, khona abahola phakathi nayo inyanga. Ngiyacela-ke phela ukuthi njengomndeni sibe ne-akhawunti lapho khona sokwazi ukuhlanganisa ukuthi nakho ukuphela kwenyanga bese u-anti phela akwazi ukuthi siyomuthengela lokho kudla aphile naye njengathi sonke.

Ngiyakholelwa ukuthi ikhona imithi yokuthakatha njengomuntu oseke waba isangoma ngesizathu sokuthi ikhona imithi, yebo, ekwaziyo ukudala okubi komunye umuntu. Iphinde ibe khona imithi ekwaziyo ukulapha. Kuba-ke kumnikazi lo osebenzisa umuthi ukuthi ngabe yena ufuna ukusebenzisa umuthi obulalayo noma umuthi ophilisayo na, kepha ikhona-ke vele imithi ekwaziyo ukuthi yenze okubi kubantu, okungesiyo into enhle. Njengomuntu-ke uyakhetha-ke ukwenza okuhle.

Ngingathanda ukuthi abantu bazi ukuthi imishanguzo yebo, inezimo lapha khona noma ama-side effect, lapho ihamba ihambe ingezwani nomzimba womuntu. Kulawo ma-side effect, kuyadinga ukuthi ulo osuke eqala imishanguzo, awajwayele phela ukuze engagcine eseyiyeka imishanguzo. Kukhona amamshanguzo ezelisayo, ikhona imishanguzo ekhathazayo emzimbeni. Njengomuntu-ke uyadinga ukuqonda ukuthi ngabe iyiphi izimo zomzimba wakho ezi-affect-ekayo noma ezithintekayo isimo semishanguzo, ukuze ukwazi-ke ukuthi-ke mhlawumbe uyiphuze ngesikhathi lapho khona ungezophazamiseka khona nesimo sakho sempilo noma sokusebenza.

Intsha ifanele ukukhona ukulawula inzalo ngaphandle kwabazali, ngoba phela inzalo ilimaza intsha. Uma usuzele umncane, uwe muntu omusha ogcina ungasakwazi ukufeza amaphupho akho. Kufanele-ke intsha kusukela isencane ikhone ukuy'thathela iy'nqumo ngephambili layo efuna ukulenza, ngoba ngale kwalokho intsha iyothatha iy'nqumo engesiyo, igcina isiy'limaza yona ikusasa layo. Kanjalo nabazali bangaba nalo usizo ekutheni bayiluleke intsha, ekutheni ingathathi iy'nqumo ey'ngafanele ngoba kumele ilinde ize ikhule ngokwanele mande kuyima iqala ukuzala.

Yebo, kungayithikameza impilo ngoba amaphilisi ofuba ayazelisa. Kungadinga ukuthi mhlawumbe emsebenzini kube nendlela yokuthi kuba nekhefu. Mhlawumbe uma usayiqala noma nendlela yokuthi baqonde ukuthi kunesimo sempilo, noma ungashongo isifo, koda esodinga ukuthi phela mhlawumbe ungasebenzi ngendlela ejwayelekile ukuze phela ungatholakali usuzela emsebenzini, kanti futhi kungayithikameza impilo, ngoba phela isifo sofuba sidinga mhlawumbe ukuthi uqale ube wedwa. Kuze kube sesigabeni lapha khona ungeke usasithelela khona kwabanye isifo sofuba.

Kubalulekile-ke ekuhlolweni kwemithi ukuthi kuba nehhovisi noma umnyango obhekelela lokho, ngoba phela akumele ukuthi into isheshe iyiswe kubantu ingahloliwe, ngoba leyo nto leyo iyodala iy'ngcindezi ey'nkulu emizimbeni yabantu. Uthole ukuthi umuthi lo kanti mhlambe ulapha lokhu okulaphayo bese ulimaza isibindi. Kukaningi-ke lapho okudingeka khona ukuthi abantu badle izinto eziphasisiwe ngokwemigomo, kwahlolwa futhi kwabhekisiswa ukuthi akunaboni ubuthi obuzolimaza izitho zomzimba.

Njengoba-ke isiguli besibambekile, unompilo-ke ukwenzeka ngokuzikhandla ukuthi aqikelele ukuthi isiguli siwadla ngendlela amaphilisi. Ngokusihambela ekhaya aqikelela phela ukuthi siyawadla ngey'khathi futhi ey'fanele, ukuze-ke kungabi nokuthi-ke emzimbeni amaphilisi agcine angasasemukeleki. Ukwenze-ke lokho ngokuthi akhuthale. Wakwenza futhi lokho ngokuthi anake akhombise uthando lalo muntu abemunakekela ukuze phela asizakale.

Ukuze-ke kungabi ingozi mphakathi ukuthi kusabalale isifo sofuba, izinto eziyingozi ukuthi umuntu uma esekhwehlele isikhathi eside, kepha angayi ukuyohlola kuyingozi kakhulu lokho, ngoba phela lo muntu angasabalalisa emphakathini le sifo sofuba. Uma-ke umuntu esetholile phela ukuthi unaso isifo sofuba akabe sekumele-ke phela aqale imishanguzo ngokushesha, ukuze phela le sifo singasabalali emphakathini. Okunye-ke futhi-ke uma ekhwehlela abambe ngengalo ukukhwehlela phela ukuze angahambisi ngomoya isifo lesi sofuba.

Kubalulekile-ke mphakathi ukuthi sazi ukuthi imikhonyovu wezempilo ayilunganga. Lapha sikhuluma kakhulu bakithi ngokuthi kudayiswe izinsiza zisebenza ezisiza abantu. Lapha sikhuluma ngokudayiswa amaphilisi agcina aseyokhanda izidakamizwa. Sikhuluma lapha bakithi ngokudayiswa kwezinto zokusebenza khona ngaphakathi esibhedlela. Ey'gcina seziyokuthi seziyosebenziswa zinkampani ezithize zokuhlanza. Sikhuluma lapha ngezinto ezibalulekile ekumele iy'size abantu, ey'gcina-ke sey'dayiswa izigilamkhuba ziy'dayisela abathize abayoy'sebenzisa ndawana thizeni okungeyikho ukuthi kusizwe abantu emtholampilo.